Ngigcwalisa amaphepha omshwalense, ngahlangana namagama ezinto eziningi engingayiqondi. Okunye kwadinga ukuthi ngize ngibuze umuntu ongisizayo, okuyena mhlawumbe ongichazele kabanzi ngawo lowo mshwalense. Amagama nje amaningi ayesiNgisi futhi kudingeka ukuthi ube nabantu abaningi obafakayo lapho-ke, umndeni. Okungenzeka ukuthi uma, mhlampe kukhona eyenzekalayo ngake kube ibona bekwazi ukuthi beyithole le mali yakho yemshwalense, bayikhiphe. Kube ngaba nokudideka okukhulu, kodwa okunconywana ubekhona umuntu ozongisiza.

Inzuzo engingayijabulela yokuthi uma mhlampe ngiyivula le akhawunti. Uma kukhona imali engenayo kwi-akhawunti yami , uma ngathi ngine akhawunti ihlale isikhathi esinjengenyanga, kube khona inzuzo engiyitholayo enjenge-interest, njengokuthi uma ngingenelwe ikhulu lamarandi ngithole inzuzo yamashumi amabili amarandi. Lokho kungangigqugquzela ukuthi leyo akhawunti ngiyivule.

Engingakuzama ukuthi mhlawumbe ngingavula leyo credit card kodwa ngenze iyikweleti eyincane, engizaziyo ukuthi ngizokwazi ukuyimela ngesikhathi esithize futhi, ingaphazamisi iyidingo zami. Okunye ukuthi ngingathatha iyikweleti zeyimpahla nezinto eyibalulekile, eyingekho ziningi nazo eyincane, lapho engizokwenza khona iyikweleti engizoyikhokha kancane kancane. Ngingathathi isikweletu semali kuphela kodwa ngibolekise, ngiboleke, ngithathe isikweletu sempahla ethize.

Esingakufunda ukuthi eminye imishwalense ngoba iminingi kangaka. Eminye imishwalensi ikhokha imali encane, eminye ikhokha imali eningi. Nanokuthi yona iyasiza uma ukuthi uyashonelwa ngoba ikunikeze imali. Umuntu, wonke umuntu usuke engenayo imali yokungcwaba umuntu ashonelwe iyena. Kodwa ikwazi ukuthi isize umndeni ukuthi ukwazi ukungcwaba ngeyindlela eyihlelekile. Ibuye ikhave lapho iyindawo eyithize, njengematende, ukudla, nemali yebhokisi konke. Kodwa izinto abayishoyo abanye ngawo ukuthi, kwesinye isikhathi le mali osuke iyilindele ukuthi uzoyithola, awuyitholi, nangokuthi ugcine usowuthola imali encane, nanokuthi imali le ekumele niyithole yalowo muntu oshonile abeyibekile ithatha isikhathi eside ukuze uyithole. Kuya ngemshwalense ukuthi wonjani, omunye uyashesha, omunye .

Ukuthi mhlampe leyo akhawunti uma kungakhona indlela ukuthi kube nesikhathi abakwazi ukuthi bangene kuyo, bangangeni noma yinini futhi kungabi lula ukuthi bangene kuleyo akhawunti, ngoba umuntu uzongena eyizenzele umathanda, athathe imali le eyibekwe wonke umuntu. Kanti lokho kukukahle, uma bezoqale bevumelane bona, ngesizathu esithize, kube into ezwakalayo futhi kuleyo mali, leyo leyo akhawunti. Kungeneke kuyona uma kuwukuthi mhlampe bafuna imali.

Eyi, kungangishaqisa kakhulu, futhi kungangiphatha kabi lokho ngoba i-forekst ezinye zeyindlela abantu abakwazi ukuthi beyenze imali khona, bakwazi ukuziphilisa futhi befake imali ukuthi iphume isiyandile, isiningi, benze iyidingo zabo. Manje uma kungavalwa yona noma inciphe, abantu bangalimala kakhulu.

Ukusebenzisa inkundla yemali ephathwayo kubaluleke kakhulu ngoba imali ephathwa yona akubi khona imali edlekayo, ngokuthi idluliselwe komunye umuntu. Awukhokhi lezinto okuthiwa ama-charges, inzuzo emele itholwe ebhanki uma usebenzisa ibhanki. Kodwa ihamba njengoba injalo, ifike futhi injabulo ingadlekanga.

Ushintsho engenziwa ebhenki ukuthi ukuqinisekisa ukuthi, uma kukhona umuntu okukhwabanisa imali yomunye kwi-ephu yomunye umuntu ngaphambi kokuthi kube khona imali ephumayo, kumele kube khona into ekuthiwa i-password, eyaziwa umnikazi webhange, nomnikazi we-akhawunti kuphela, esizoqinisekisa, nezovumela ukuthi leyo mali iphume. Uma iphela ingavele iphume nje noma kanjani, kodwa kudinge i-password.